Ditlhokwa tse di kwa godimo tsa data di ama batho ba ba senang tiro ga botlhoko. Ka gonne mo nakong e nngwe o fitlhele o nyaka go ba le data gore o market-e o batle tiro. Ka nako eo ga ona le tšhelete ya go ka reka yona data eo, ka gonne data eo e a tura. Gape gore o kgone o fitlhele tiro o ka se kgone go fitlhela tiro go ntle le data, ka gonne dilo tsa segompieno di bereka ka online.

Nna ke dirisa data ya Telkom-o e le go data ya three gig ya motshegare le data ya three gig ya bosigo. Ke rata yona ka gonne e ntsaya lobaka lo lo telele nyana, yona e tsaya malatsi a le fourteen. Ke kgona go e dirisa motshegare le bosigo ke ka lebaka leo ke e ratang.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng, ke yona e ya Telkom ya three gig ya motshegare le three gig ya bosigo. Ke e dirisa lebaka le matsatsi a fourteen, fa motho a batla go reka data e, o tshwanetse a lebelele mabaka a gore e tlo mo last-a for malatsi a le makae, and e kaba e lekanetse na. Go dira dilo tse a batlang go di dira, yaka ke yone ya fifty ranta e leng six gig in all fourteen days, e lekanetse o ka dira dilo tsa gago motshegare wa di dira le bosigo.

Nna nka itumelela go ba le ten gig ke yone e ka ntumedisang. E be ten gig ya motshegare le ten gig ya bosigo, e be ya kgwedi yotlhe, and gape nka rata ga e ka ntsenela mafelo a kgwedi straight, ka di-thirty-one or ka di-thirty ha e ba kgwedi fela ka di-thirty.

Thekekenoloji ya five G e tla fetola matshelo a rona, hantle ka gonne tiriso ya mogala wa letheka, ya go dirisa mogala go founelana e tla half-olega e tla ya tlase. Ka fa batho ba le bantsi re tlabe re na le five G, re tlabe re buisana ka di inthanete ka tsona di-App tse di farologaneng.

Tsala ja me ga e batla go tsena mafaratlhatlha e tlhaeletsana le balosika mme a sa itse gore data e tsenywa jang. Nka mmotsa gore fa o dirisa SIM card se se ke se dirisang, o tla go dailer star one four seven, wa choose-a option ya data. O tla bona fa se mo le go ngwetswe LTE e ke yone data e o tla e bonang ya fifty ranta, ya LTE ya matsatsi a le fourteen, six gig e le three gig ya motshegare, three gig ya bosigo.

Go ya ka nna ga data yaka e ka fela pele ga nako nka utlwa botlhoko thata. Ntho e ke tlo e dirang ke tla ke tshwanetse go ipotsa gore fa ke dirisa data e, ke sa ya lolololo, le le dilo tsa inthanete ka tsena dipolatefomo kaofela ka bakeng la gore kere ke na le data. Ke tlameile ke tsebe gore data e ga ke e reka ke ne ke e rekela eng, ke dire se ne ke e se batlang go se dira. Ke seka ka ya lolololo le dilo tsa inthanete, go fitlhelela ke senya, data yaka e fela pele ga nako. Ke dire dilo tse di botlhokwa tse ke di reketseng data fela, e tla bolokega.

Nna go le go ntsi data yaka ke e reka ka bank,-a ya ka ya karata. Empa fa ke sena madi mo bank-eng yaka ya karata, fa ke tshwere madi ka letsogo ke ya ko shopong, kwa lebenkeleng ga ke fitlha ga ke reke mowa wa airtime, ke reka data straight, yona e data ya fifty ranta ga ke re ke mowa ke reka data .

Fa nna ke nale data and-e mogwera wa ka a sena data, and a batla gore ke mo romele yona, go tlo nna thata ka gonne nna e ke e dirisang, ga e kgone ga e arogane. Mme botoka yaka e dira so, yaka e kgone go thusa motho yo e leng gaufi le nna, ke ka kgona go mo connect-a. A kgona go dira tse a batlang o di dira, mme ga a le ko kgole le nna ga e kgonagale, data e ke e dirisang ga e arogane.

Ka tlhokego ya data ga gona ntho e tsamayang sentle mo lefatsheng la ka gompieno. Ka gonne data ke maphelo a rona, ga o tshwere le mogala wa letheka go sena data, mogala wa letheka oo, o tshwana o sa o tshwara. Ka gonne ga o na data ga o dirise le go o dirisa, se se ra ya gore go na jaonong maphelo a rona a depend-ile mo internet-eng gagolo wether ke unlimited or ke limited data ya tlhokega.